Ndingamcebisa ukuba ajonge kuqala i-credit score yakhe ukuba ime kakuhle na. Ajonge ubana ungumntu obhatalayo amatyala kakuhle kuba loo nto leyo iyajongwa xa uza kunikwa ikhredithi.

I-credit card incedisa ekubeni ukwazi ukwenza iingxaki zakho nokuba eyakho imali yomrholo sele iphelile. Iyakuncedisa ke nokunyusa i-credit score yakho.

Ndikhathazekile kuba kaloku bendingenalo ulwazi lale nto iyi-credit score, ngoku ndizawuthi ndizame ukufunda kabanzi ngayo kunye neendlela zokuyenyusa.

Kuye kufuneke uphathe isazisi sakho esilikhadi othi usifumane kwaHome Affairs, uphathe i-proof of address, uphathe ifowuni yakho ke ngala maxesha sikuwo ukuze ikhadi lakho lizawunxulumaniswa nefowuni yakho.

Ikhadi ledebhithi linceda ukuba uyakwazi ukulisebenzisa imihla nezolo, uyakwazi ukonga imali yakho kulo, uyakwazi futhi ukukhupha nokufaka imali ngexesha ekufuna wena ngalo.

Ewe, ndicinga ukuba yinto elungileyo kuba bakhona abantu abaye benze urhwaphilizo ezibhankini bogqiba bacinge ukuba bazokubaleka. Kanti xa uveze ubungqina bedilesi bakho, bayakwazi ukukhangela xa kuthe kwavela ingxaki kunye neli khadi lakho.

Ndingaziva ndidandathekile emphefumlweni kuba kaloku iza kundilibazisa. Kuza kufuneka ndibe mna ndingena ngaphakathi ebhankini ndisenza ikhadi elitsha, nto leyo ke iya kuthatha ixesha lam elininzi kuba ixesha elininzi sisebenza ngexesha. Ngoku xa bendizimisele uzokhupha imali ndizibone ndingena ngaphakathi ebhankini, iya kuba yingxaki kum leyo.

Ndingasele ndingena ngaphakathi ebhankeni ndicele bandincede bandenzele ikhadi elitsha. Futhi ke ndibuze ukubana ndingenza ntoni ukuze ndiprivente ukwehlelwa yile ngxaki futhi.

Ndingamcebisa ukuba avule i-cheque account kuba yona iluncedo. Ininzi into okwaziyo ukuyenza xa une-cheque account, akufani naxa une-savings account.

Ndingabuza ukuba ingaba ukhona na umatshini okufitshane okhoyo wokukhupha imali. Okanye ke ubana ngaba ikhona ivenkile ekufitshane, ndijonge kuyo ukuba yona ayinayo na umatshini wamakhadi.

Ndiyahamba ndiya ebrantshini yebhanki yam ndicele uncedo, ndibuze ukuba yintoni yona le itsala imali. Ndicele bayiyekise size siyicwangcise ukuba ingaphindi itsale futhi.

Ndiye ndithande ukubhatala ngekhadi kuba ikhadi limnandi ngokuba awuye udinge tshintshi futhi awube ubala. Uyayazi ukuba eyona nto uza kuyenza uyalikhupha ulifake emtshinini, ucofe inombolo yakho yokhusela ikhadi lakho ube kanti ugqibile.

Ndizithembile iibhanka kuba bazigcinile iimali, bayazigcina iimali kubo. Phantsi koomatrasi imali kungafika neempuku okanye kutshe indlu, nayo loo mali itshe nendlu. Kanti ebhankini ayinokwenzeka loo nto leyo, imali igcinwe phantsi ngokhuselo olukhulu.